Kukhona ibala le-rugby, ibhola yombhoxo, kukhona ibala lesoka, ibhola ekhatywayo. Ngawo kuphela amabala esinawo, oh nele-netball, ibhola yomnyazi. Ngawo kuphela amabala esinawo kwisikolo sam.

Loo nto yenziwa kukuba ixesha elinintsi ulichitha nabantu yaye ubudlelwane bakheka lula xa ninento eniyenzayo naloo mntu ngoba nizawuqala nincokole ngayo. Umzekelo, ukuba nidlala ibhola ekhatywayo kuba baqale bancokole ngebhola abantwana, uba uzawuya na ejimini, kutheni ungayanga ejimini, ubuyile ejimini, lingabani ixesha le jim, siyidlala nini imetshi. Okokumane bencokola ngeento zebhola kubenza baqhelane bona baphethe sebencokola ngezabo ke ngoku izinto, babe ngabahlobo ngokupheleleyo.

Umdlalo endiwuthandayo webhola or umdlalo endiwuthandayo kwezemidlalo yibhola ekhatywayo. Yaye umdlali endimthandayo nguRelebohile Mofokeng. Ndimthanda kuba usemncinci usaze ngobuso elizweni yaye ndibona ikamva eliqaqambileyo kuye. Udlala ibhola eseyikwizinga laphesheya.

Ezemidlalo ziyeqinisa ubuhlobo yaye ziyabakha kuba ngamanye amaxesha niyakwazi ukuba ngabalandeli nilandela loo team ithile okanye loo mntu udlalayo nibe ningazani. Kufumaniseke ukuba nobabini nize kuxhasa loo mntu okanye nize kuxhasa elo qela lebhola okanye elo qela labantu. Loo nto inenza ubuhlobo benu bube luqilima kuba ninento enye efanayo kunye nobabini enidibanisayo, engubani, engulo mntu nimthandayo okanye eleli qela lebhola nilithandayo.

Oyena mdlali ophume izandla nguTemba Bavuma kuba ungukapteyini , ungukapteyini weqela leqakamba lelizwe loMzantsi Afrika.

Eyona nto ndithanda ukuyenza kukudlala ibhola ekhatywayo. Ngeveki inokuba ndichitha iiawari ezintlanu kuba ngosuku ndidlala iawari enye ibhola, ngokutsho ke iyure. Inokuba ngeveki ziiyure zintlanu endizichithayo ebholeni, ndiyidlala ngokwam ibhola ekhatywayo nabahlobo bam nezinye iitim esiye sithelekiswe nazo.

Ezemidlalo zinceda ukuba imizimba yabafundi ihlale isemandleni yaye izilwele kwizigulo, kuba umntu ozivavanyayo umzimba wakhe loo nto inciphisa amathuba okuba angosuleleka zizifo. Ngokuba i-immune system yakhe isoloko isemandleni ngoba umzimba wakhe usemandleni. Loo nto inciphisa ukuba umntu osuleleke zizifo yaye yenza ingqondo idlamke, kuba umzimba odlamkileyo udala ingqondo edlamkileyo.

Ziluzisa kuba uyakwazi ukudibana iintlanga ngeentlanga zidityaniswa yimidlalo ngenxa yokusapota elo qela linye okanye loo mdlali umnye ufanayo. Umzekelo, xa kudlala iitim ezimbini niyakwazi kwitim enye nisapote itim. Uyakwazi usapota itim enye nomntu ololunye uhlanga, omhlophe, omnyama, o-brown, njalo njalo, nidityaniswa yile tim nizokuyisapota. Loo nto inceda ukuba zonke iintlanga sizibone zimanyene yaye zivuya zisitsho ngalizwi linye ukuba zinqwenelela ukuhle eluntwini okanye loo mntu.

Kumaqela ezemidlalo ibhola ekhatywayo umdlali ophume izandla nguRelebohile Mofokeng kuba ungumntana osaze ngobuso elizweni yaye udlala ibhola ekwinqanaba laphesheya.

Ndingamxelela ukuba mntwana wam akunyanzelekanga ukuze ube yi-social media influencer kube kanti awukho seyunivesithi. Ukuba yi-social media influencer yinto ongayenza nokuba uyaphangela, yinto ongayenza nokuba uyafunda, yaye ayonto ithatha ixesha lakho lonke. Ungakwazi ukuyenza ungumfundi yaye akunyanzelekanga uinfluwense ngento ethile, ungainfluwensa abantu nangokufunda oko. Ngokuba seyunivesithi umane ubavezela abantwana impilo oyiphilayo, ungakhuthaza nabanye bakwazi . Ababeziyeya becinga ukuba iimeko zamakhaya wabo azinakubavumela ukuba babe seyunivesithi, ngokubona wena uphana ufana nabo bangatsho bakhuthazeke. Ngokumane ubenzela ii-vlogs babone ukuba nanku ubani ufana nam, ithetha ukuthi nam ndingayenza le nto.